Umsebenzi wokuzilibazisa ngicabanga ukuthi ungenisa imali eningi kunalo wa-nine to five. Yingani na ngisho kanje? Yingoba lo wokuzilibazisa uyazikalela isikhathi, awuphethwe muntu futhi imali ozodinga ukuyenza ekupheleni kwenyanga uyakwazi ukuzikalela yona. Let's say udinga ukwenza u-twenty k noma u-thirty k, uyakwazi ukufinyelela kuleyo mali uma nje ufaka umfutho futhi usebenza uyazibhalela i-cheque yakho la. Kanti kamlungu imali yakhona imile nje ngxi ayinyakazi. Uma nje uhola u-fifteen thousand to twenty thousand akukho okuzoshintsha uzoqhubeka uthole leyo mali noma kungathiwa uyile, noma awuyanga emsebenzini.

Kungandiswa ngalokhu ezikoleni ukuthi abafundi bakhuthalele imidlalo ngokuthi mhlampe ngoLesibili noma ngoLesithathu kube i-Sport Day esikoleni, kuye kuyojinywa, bazilolonge abafundi bangafundi ngalolo suku. Ngalokho ngicabanga ukuthi bazokujabulela futhi bagqugquzeleke ukuthi bajoyine ezemidlalo esikoleni, futhi kube namathonamenti kuwinwe ama-awadi uma wenze kahle kwezemidlalo.

Imdlalo yesintu ngasekhaya isiguquke kakhulu ngenxa yokuthi intsha isizinikele kakhulu ezidakamizweni kunokuba bayodlala imidlalo yesintu futhi bacwile shi kuphuzo oludakayo, yingakho bengesanasa sikhathi sokuyodlala, bazilolonge, bazivocavoce. Ngibona ukuthi kuya kuba nzima kakhulu kunokuthi kube ngcono. Futhi kusazoba nzima kakhulu ngoba baya bayanda abantu abadla izidakamizwa, futhi abaphuza uphuzo oludakayo esikhathini samanje.

Ngingabakhuthaza ngokuthi ezinkundleni zokuxhumana bajoyine ama-group-u, bajoyine ama-page, balandele ama-page abawathandayo okuzilibazisa nezinto abazithandayo ukuze bezofunda kuwona, futhi baphinde benze uhlelo lokuthi ngesonto ngenza ukuthi. Benze into efana ne-routine check ukuthi ngesonto, azoyilandela ukuthi ngesonto ngenzukuthi, ngeleliya sonto ngenzukuthi, uku-plan-a isonto lakho ukuthi lizohamba kanjani.

Ngingasiza ngokuthi ngitshele uSiyanda ukuthi ehlise umoya amyekele uZiyanda ukuba ajoyine umdlalo. Ngalokho-ke, kuzodala ukuthula emdlalweni esuwudlalayo, futhi naye uZiyanda uzokujabulela ukuba sephathini ngoba ujoyine emdlalweni ebesiwenza. Ngakho-ke, uSiyanda akaxolise inhliziyo amukele isimo sinjengoba sinjalo.

Kunomthelela wokuthi umfundi akabi nengcindezi yokuthi kumele abhekane ney'ncwadi zodwa. Uyasithola isikhathi sokukhululeka sokukhululeka ukuthi umqonde, umqondo ukwazi ukucabanga ngaphandle kokuba sesikoleni. Abe semdlalweni, adlale, akhulule ingqondo, ingqondo ikwazi ukucabanga isabalale ngaphandle kokuthi acabange imfundo yodwa ney'ncwadi zodwa. Lokho kwenza ukuthi ingqondo ikhululeke icabange, ikwazi nokucabanga kahle.

Ngazizwa ngijabhile, umoya wami ushone phansi. Kodwa abangani bami bangisiza ukuthi bangiduduze, bangitshele ukuthi cha angisona isahluleki futhi asekhona namanye ama-game engingawadlala ngiphinde ngiwine. Ngalokho-ke, angiqhubeke ngingemi ngiloke ngizikhandla, ngogcina nami ngiwinile njengezinye iy'ngane.

Yebo, zikhona. Njengaleli bhizinisi nje lokufaka abantu izinzipho, izinkophe, yi-make up, kanye noku-install-a ama-weave. Lokho kunemali kakhulu, and futhi bancane abantu abenza lelo bhizinisi ngasekhaya. So, ngicabanga ukuthi lifihliwe ngoba abantu abaningi abalinakile kanti ave linemali eningi.